Kukuba azube lawo amayeza enziwe ngabantu abasaqala kwaye bengekabi nazo iimpiko zokukhulisa ishishini labo, bengekabi nalo negama lebhrendi yabo. Abanye basube besenzela ukunceda uluntu olungafikeleliyo kulawa amayeza anexabiso eliphezulu. Ngokwenze njalo baye bafumane imali, batsho bakhulise ishishini labo nabo ke ngoku.

Ngokoluvo lwam abafundi akufunekanga babe neemfihlo nangaphakathi kwamasango esikolo kodwa kunjalo, akufunekanga abanye abafundi babe phezulu besasaza iindaba zomnye umfundi ngaphandle kwemvume yabo. Ngokwenze njalo abafundi bangabi naziimfihlo, loo nto inceda ekubeni naxa umfundi ethe wanengxaki okanye waxakeka kube lula ukuthetha ingxaki yakhe komnye umfundi okanye kutitshalakazi okanye kutitshala amthembileyo. Ngokwenza njalo ufumana uncedo ngokukhawuleza.

Kufuneka afunde indlela yokuncancisa usana, indlela yokuphatha usana, ukulihlamba, ukulithambisa kunye nokulityisa. Akwazi ukuba wenza kanjani ukuze usana luhlale lufudumele, luhluthi, ukuze lukhule ngokukhawuleza.

Kukubiza bonke abafundi besikolo ubacacisele ngengozi nemimcelimngeni yokuhleba okanye yokwandisa kwentlebendwane esikolweni, uze ubaxelele ukuba yeyiphi imingcipheko abajongene nayo. Wakugqiba ubaxhobise ngezinto ezilungileyo neenzuzo abaye bathi bazifumane xa bethe bohlukana nokuhleba, izinto zithethwe ngendlela erayithi ngaphandle kokuhleba.

Into yokuqala oyenzayo ubuyela kugqirha lo ebekubhalele incwadi wathi ambothatha amayeza kwikhemesti. Ngokwenza njalo uye ufumane impendulo ephangaleleyo apho akucacisela khona ukuba uzowafumana phi amayeza, kanjani. Kuba bona abezempilo bahleli benawo amacebo, ungaphumi esibhedlele uhambe nomntwana ungathethanga nogqirha ngamayeza ongawafumenanga.

Ndingamxelela ngeendlela anokuthi aphume ngazo ekuhlutshekezweni okanye ekuxhatshazweni. Apho ndimbonisa khona ngokungalungi nokungavumeleki kokuxhatshazwa kwabantu bonke abasetyhini nabantu abangamadoda. Futhi xa ndimxelela ndingamcaciseli ngokungathi ndithetha ngaye nokuba ndenze umzekelo ngokungathi ngumhlobo wam lo wayekhe wadibana nengxaki yokuxhatshazwa, kwaye ndimxelele iindlela awathi waphuma ngazo. Ngokwenza njalo kuba lula ukuba umntu athi noba ebexhatshazwa azibone efuna ukudibana noncedo, azokhuseleka ekuxhatshazweni.

Ndicinga ukuba kulula ukuwafumana ngoku emveni kokuba zonke iikliniki zaye zawanikwa. Kuphinde kuthi nabo bahlala kude neekliniki basondezelwe ngokuba baselwe kwiikhemesti ezikufutshane nabo. Ngokwenza njalo, kuye wonke umntu kuba lula ukuba awafumane. Futhi kukhona indlela elula ngoku yokuba xa ethe umntu waya ngenyanga yakhe anganikelwa loo nyanga inye kuphela, anikelwe noba ziinyanga ezintathu. Loo nto yenza kube lula, wonke umntu awafumane lula.

UMzantsi Afrika ndicinga ukuba akakabi nazo izixhobo zokuhlangula abantu ngexesha likanogumbe kuba uzofumanisa ukuba ngalo lonke ixesha xa kuthe kwakhona unogumbe iba minintsi imiphefumlo etshabalalayo, abantu bayafa, izindlu ziyemka. Abanye athi umntu ngelo xesha ebeseyifumene indawo yobambelela umzuzwana, ade adinwe emke kuba uncedo nezixhobo zikarhulumente zikude, kungelulanga ukuba zifikelele kuzo zonke iindawo ngexesha elikhawulezileyo.

Mna ngokolwam uluvo ndicinga ukuba zifundiswa ngendlela ecacileyo nendlela eyoneleyo kuba yonke imihla kwiikliniki kuyathethwa ngayo. Emakhaya kuyathethwa ngabantwana ngokuzikhusela, nasezikolweni kuyathethwa ngayo. Uziqonde kuthi sekukhona iminyhadala eselalini ufumanise ukuba kukhona umntu omenyiweyo ozokuthi angene gabalala ngalo mba, abacacisele ngeendlela zokuzithintela. Kwaye kude kube khona nezikhuseli ezihlala zifumaneka iindawo ezininzi, nasezidolophini ungena uyazifumana and zifumaneka mahala azithengiswa.

Ukhona umahluko phakathi koncedo lwesiNtu nonyango lwasezibhedlele. Mna kweyam ingxaki eyona ndawo yandinceda kakhulu ngonyango sisibhedlele kuba uye ufumane iipilisi namayeza okuthomalalisa loo ntlungu ngokukhawuleza futhi ukwafumana nezitofu ezithi ziyenze intlungu ikhawuleze iphele ngelo xesha. Kungenjalo baye baqhubeke bebane bekunikeza amanye amayeza ukuqinisekisa ukuba ude ululame ngendlela efanelekileyo.

Indlela endingamxelela ngayo kukuba akulunganga ukutshaya, ingakumbi xa ungumntwana oyinkwenkwe osakhulayo kuba uye udibane nawe sowukugaxeleka ezintweni ezinintsi ezingalunganga. Kukho imicelimngeni eminintsi, abanye abantwana badibana nabo sebeqalisa ukweba emizini, bemosha abantu kuba kuthi kwakuphela imali yecuba umntwana ahambe ayokweba. Abanye bathathe iimpahla ezi zabo bazithengise, kuqale kanjalo ukugileka kwemikhuba. Kwaye iziyobisi ziyagulisa, ziyayitya imiphunga.

Ndiqinisekisa ngokuba ufika ngendlela efanelekileyo apho ndibacacisela khona abafundi ukuba xa sisithi mabaye emakhaya, umntu athathe ikhefu xa eneenyanga ezisibhozo ekhulelwe akuba siyabagxotha esikolweni. Nto nje silumkele ingxaki enokuthi yehlele umfundi lowo, ichaphazele nosana lwakhe olo lungekabelekwa. Abanye abafundi bahlala kude namakhaya, abanye bakude nezibhedlele. Ngokwenza njalo umthumele ekhaya uye ulungiselele ukuba umfundi athi wakulunywa abalekiselwe kwezempilo angalimali, ngoba esikolweni zinintsi iingxaki anothi adibane nazo kwaye aphethe elahlekelwa nangumntwana lowo. Futhi ndiye ndiqinisekise ukuba umfundi uyayazi ukuba asimlahleli ngaphandle, ixesha usenalo.